A ni se tshama ni endla tano hikuva masiku lamawani swa kalanyana ku ni ti kuma ni ri kusuhani na ti magazini.

Swi na nkoka hikuva loko ku fambe gezi u ri na router leyi tirhisaka battery, wa swi kota ku ya emahlweni u kha u endla tidyondzo ta yena ta wena u nga yimeli ku gezi ri vuya. Hambi gezi ri fambile wa swi kota ku va u yisa tidyondzo ta wena emahlweni gezi ri nga ri kona hikuva u ri na router leyi nga na battery.

A ndzi ta endla leswaku, ndzi famba muti na ximuntani, ndzi karhi ndzi va nyiketa phephahungu ra ra vaaki ra vona.

ndzi tshame ni hlangana na swona xivangelo xa kona, a ku ri ku ri Wi-Fi leyi a ni yi khoneketile, a yi nga ha khoneketiwangi hikuva a va nga yi hakelelanga.

Ina, swi pfuna tinsimu ku ti hangalaka hi ku hatlisa hikuva vanhu vo tala masiku lama va yingisi va tshama va khomelele tifoni ta vona hi mavoko. Na tinsimu hi ti hi ti vona kolomu tifonini letintshwa so ti hatla ti hi fikelela hi xitalo loko ti fakiwa ka inthanete.

Ina, tinsimu loko ti fakiwa ka inthanete masiku lama ta hatla ti hi fikelela hikuva hikwenu hi tshama hi khomelele tifoni hi tama tifoni ta manguva lawa.

loko ni xaveriwa riqingho ra mina ra le nyongeni ro sungula, a ni tsake ngopfu a ni tsake ngopfu ku ri ni tsakela ku ni ta kota ku vulavula na vanhu vo tala lava maxaka na vanghana lava nga le kule na mina. Hi ta kota ku vulavula ku fana na loko hi hi tshame kwala na kwala. A ku tsaka lokuya a ni nge a ku hlamuseleki.

Xo sungula lexi a ndzi ta xiendla a ku ri ku ya ni ya tshama ahansi ni burisana na vaaki hi leswi va va swi lavaka na leswi va nga swi laveki. Ivi then and then endzhaku ka sweswo se hi kona laha a ndzi ta kuma leswi ni faneleke ku ni tsarisa swona leswi nga ta ka swi nga lwisi lwisi .

Xo sungula lexi a ndzi ta va byela a ndzi ta ku ri eka hinkwenu n'wina mi nga laha, ni na ku na xiyimo laha. Wi-Fi ya mina ni yi na a yi pfumeleli ku khoneketa vanhu hinkwavo ka ka hi nkarhi wun'we ende a ni swi tivi ku yi khoneketa tigoni tingani hi nkarhi wun'we. So lexi a ni ta kombela xona a ni ta kombela ku ri mi mi yi tirhisa hi ku siyerisana.

Mfumo wu pulana ku endla vandla ra swihahampfhuka etikweni.

AI yi kahle swinene, hikuva vutomi bya masiku lamawani byi langute ngopfu eka thekinoloji. So AI vutivi bya AI byi kahle ngopfu.

Ni vona ku ri mavonelo ya kahle mara, va fa wu fanele wu nyiketa vanhu lava va va nga swi koteki ku fikelela ku xava Wi-Fi ya vona vinyi. Lava na vona emutini wa kona ku va ku ri na vana va xikolo hikuva xikolo xa masiku lamawa xi dyondziwa hi inthanete.

Ku hambana ka kona i ku ri ka Wi-Fi ya mina ya privacy ya mina ya private, yi na rivilo lerikulu hikuva a yi yi tirhisiwa hi mina n'wini wa yona a yi le a yi na ntshikelelo. Kasi liya yo tirhisiwa hi mani na mani yi na ntshikelelo rivilo ra yona ri le hansi hikuva yi va yi kha yi tirhisiwa hi vanhu vo tala hi nkarhi wun'we.

Ina, ri khumba rivilo ra vuhlanganisi hikuva loko vanhu va tele lahayani yi gina Wi-Fi yi tikeriwa ngopfu yi va slow yi va slowly yi nga swi koti ku tirha hi rivilo ra le henhla.

Lexi lavekaka i i i i app-e leyi va yi vitaniwaka Zoom-u kumbe Skype. Mi ta kota ku vulavula mi kha mi vonana. Na xa vumbirhi ku laveka foni leyi kotaka ku fambisa ti-message. Ivi xa vunharhu, ku ta laveka na inthanete Wi-Fi leyi nga na rivilo ra le henhla leyi nga tikiselekeku yi tshamaku yi ri kahle.

A ndzi titwi kahle hikuva, va swi va fona i kuma ku u busy u wena u ehleketa leswaku i call maybe kumbe u u hleketa ku i call ya ntirho kasi a hi yona. Mina a swi ni khomi kahle.

A swi ndzi khomi kahle ngopfungopfu loko wa ha ku heta ku apply-a ntirho, ivi ku nghena call ya vona. Wena u ehleketa leswaku i call ya ya serious kasi i ti-call ta vona nkarhi wa kona loko va heta ku drop-a, va tlhela va fona hi yin'wana.

Swi swihaxamahungu swa le ka inthanete swi khumba vuhlayiseki bya hina hikuva, munhu un'wana na un'wana u kota ku vona leswaku u munhu wa njhani hi ku va u vekela picture ya wena, u tsala na no u tshama kwihi hinkwaswo mayelana na wena u kota ku vona wena straight so hinkwaswo leswi u swi endlaka hinkwaswo.

router router leyi ni yi tirhisaka yo ya betiri yi kahle ngopfu, yi kahle ngopfu he mfo. Hikuva wa vona laha tikweni ra hina hi na problem-e ya load reduction or load or load shedding. So loko gezi ri fambile wa swi kota ku sala u kha u tirhisa inthanete, loko u ri na Wi-Fi ya le ya battery ku tlula liya yo tirhisa gezi. Loko gezi ri fambile wa wa ha sala u wa ha ri u u u ri connected. A swi fani na loko a swi nge ti kombi na loko no gezi ri fambile.

A ti tekeriwi enhlokweni hikuva mikarhi yo tala loko hi tshamile hi karhi vona tifilimi la ka mavonakule i tindzimi tin'we leti ku va ku kha ku tirhisiwa tona ku le ka tifilimi leti hi ti vonaku. Tin'wani tindzimi a hi ti voni a hi ti voni so a ku na ku ringana tin'wani tindzimi a ti tekeriwi nhlokweni.

A ndzi a ndzi titwi kahle hikuva loko data ya ha tele ndzi twa mbilu ya mina yi vava ngopfu loko yi fanele yi expire ya ha tele hi ndlela liya. Loko maybe lava va hi xaviselaka data lava tinetiweke va hi endlela leswaku loko u xave data yi nga expire yi nga se za yi hela. A swi ta antswa hi ku swa hi vavisa leswo data yi expire ya ha tele.

Switandzhaku swa kona loko u tirhisa swihangalasamahungu hi tindlela to ka ti nga ri kahle u nga tikuma u khomiwile hikuva swi leswi u nga ta va u kha u swi endla swi ta va swi kha swi vavisa vanhu van'wani ivi va ya va ya ku pfulela case u khomiwa.

Vatswari va fanele va ya eka lava va hi nyikaka network va ya va ya vulavula na vona va va nyiketa Wi-Fi leyi va nga ta yi hakela n'hweti na n'hweti leyi nga na data ya yo ka yi nga heriki. A yi pimiwa data ya kona hi swona leswi nga ta hi pfuna sweswo.

Swi va onhela hi ndlela leyo a va ha koti ku kuma nkarhi wo enela leswaku va hlaya tibuku ta vona va endla na mintirho ya xikolo so va tikuma va nga ha tirhi kahle exikolweni mbuyelo ya vona yi va hansi.

Kahle ku ya exopeni u ya ti xavela airtime hikuva loko u xava hi foni ku na mali leyi bangi yi nga ta ku charger yona hambi leyi yo ka yi nga talangiki mara loko u va u kha u xava masiku hinkwawo mali yeleyo yi gqina yi tala ngopfu leyi va ku changer-ku yona. Xin'wana i ku va loko u kha u xava hi foni u nga endla na mistake u xava airtime yo tala ku tlula leyi a wu fanele u xave yona.

Chanele leyi ndzi yi rhandzaka i i chanele ya swa mitlangu. Ndzi yi rhandza hileswaku hi mhaka ku ri ni rhandza ngopfu swa mitlangu so ni tikuma ni ri karhi ndzi nga saleli ndzhaku hi mhaka chanele leyi.

Nkoka wa cellular phone loko ndzo va ndzi ri karhi ndzi nghenela hi tinsulavoya ndzi nga swi kota ku fonela maphorisa or wun'wani layo a nga ta ni pfuna hi ku hatlisa ivi then a ta hi ku tsutsuma.

Tinqambi leti ni ti rhandzaka swinene i Doctor Thomas Chauke. Tinsimu ta vona ta tsakisa ti dyondzisa munhu leswaku a kula a va munhu wa kahle a rhandza ndyangu wa yena na tin'wana leti tinsimu ni ti rhandzaka i ta Mafenya brothers ti endla leswaku ndzi tshama ndzi tsakile ni ri karhi ni hlekelela.

Eka mfumo ka n'wina vachaviseki hi ndza khensa swinene ku va mi kotile ku ta hi vekelela Wi-Fi leyi. Wi-Fi leyi yi ta hi pfuna swinene. Vana va hina va ta kota ku ya ku dyondza va nga saleli ndzhaku hikuva swilo swo tala masiku lawa naxona xikolo xi dyondziwa online . Loko xi xikolo xi humile a swi vuli leswaku xikolo xi humile hi ti-Wi-Fi leyi mi nga hi vekelela yona vana va hina va ta sala va kha va swi kota ku dyondza na loko xikolo xi humile. Ha khensa swinene vachaviseki.

ku fanele ku va na ndlela yo tika swinene hikuva leswi swi ta endla leswaku vahaxi va haxa mahungu lama mo ka ma nga boxeku mahungu ya swa masangu hi kumbe hlambha hambi ku ri ku haxa mahungu lama ma nga na rivengo lamo ka ma nga lama nga ku ri mahungu lama nga ta endla leswaku vanhu va lwa va fanele vahaxi va haxa mahungu ma kahle lamo ka ma nga vaviseku vanhu vanhu hinkwavo va titwa va amukelekile loko va ri karhi va yingisela mahungu lawa.

data lexi endlaku leswaku data yi hela hi ku hatlisa i ku nghena lomuya ka swiyenge swa mabulu u vona ti-video leswi va swi vitanaku ti-reels loko u karhi u vona hambi ku ri lexiya xin'wani va ngo i TikTok naxona xa dya data no vona switetasi swa vanhu ka WhatsApp naswona swa dya data u fanele u endla meka sure ku loko data ya wena u nga ri ku yi tirhiseni wa yi u yi pfala leswaku yi nga dyeki hi ku hatlisa yi nga heli ku hatlisa.

Leswi ndzi nga swi cinca hi ku nghena ka ti-settings ivi ni ya laya va nga tsala ku notifications ivi ndzi fika ndzi cinca le ni seta leswi ndzi lavaku ku swi va hi ndlela ya yona leyi ndzi lavaku yona.

Lava va nga khumbeka ngopfu i vanhu lava va tshamaku ematikweni lama mo ka ma nga pfumeleliku social media.

rungula rero ni vhe ni ri teka ri nga ha ri munhu loyi a nga loyi a nga ri tsala rungula rero ndzi vhela ndzi nga ha n'wu teki serious na swi leswi a swi tsalaku ni vhela ni nga ha swi teki serious ni vheta ni n'wu tekela hansi hikuva u haxa mahungu ma ma mavun'wa.

Ina, ti le nawini hikuva tipilatifomo letiwani ha ti hakelela loko hi lava ku ku vona tifilimi so ti le nawini.

Ina, u nga swi kota ku tirhisa VPN ku vona ku kuma vukorhokeri bya khuluku kambe a hi hi hinkwaswo a hi hinkwato ku a hi hinkwabyo vukorhokeri bya khuluku lebyi nga ta ku pfumelela ku u tirhisa VPN hi ku byinwani a byi yi pfumeli ku hi tirhisa VPN na katsongo.

ku katsa ka xidijitali swi pfumelela leswaku swi va u va na ku fikelela ka inthanete computer or swin'wani switirhisiwa swo fana na tifoni kasi ku ringana ka xidijitali leswi swi endla leswaku ku va na ku ringana hi ndlela yo yo endla leswaku wun'wani na wun'wani a va na chance yo kota ku fikelela ka switirhisiwa swa dijitali swo fana na tidyondzo hinkwaswo.

ti tlanga xiphemu xikulu hikuva vana va swi kota va ya ku ya va ya tihlayela loko va vuya eswikolweni lomuya tilayiburari va ri karhi va kota ku fikelela ka inthanete hi ku tilayiburari ti na inthanete ya mahala leyi vana va nga ta yi tirhisa loko va ri karhi va kha va hlaya ende ku na a ku na rhasi ku miyelini.

leyi ya vuhlayiseki yi nga katsa ku hi hi byihi hi yihi mahungu lama va fambaku va karhi va ma lava xa vumbirhi hi hi hi byihi vuhlayiseki lebyi va byi endlaku loko va ri karhi va teka mahungu ma lamaya no va fanele va va na timfanelo to kuma mahungu ma ma ntiyiso.

Ina, va nga lulamisa xo sungula lexi va fane ku endla xona i ku tiva leswaku vanhu lava vanhu lava va va endlelaku vo maphepha lamawa va lava yini xa vumbirhi va nga endla leswaku maphepha ma vona loko ma heti ku tirhisiwa va tlhela va ma endla leswiya va swivitanaku recycling va tlhela va ma recycler than ku ma lahla.

Ina ku va kona hikuva loko va kandziyise mahungu u kuma ku mahungu lama va nga ma kandziyisa a hi mona lama vanhu va lavaku wona vanhu va hetelela va cukumeta maphepha kun'wani ni kun'wani leswi endlaku leswaku mbangu wu tikuma wu nga ha hlayisekangi.